Ukuze kugwenywe umthwalo omkhulu kwizibhedlele nakwiikliniki zoluntu kufuneka kuthathwe amanyathelo ambalwa abalulekileyo. Okokuqala, kufuneka kuphuculwe ulawulo lokwamkelwa abantu ukuze kugcinwe uluhlu lokulinda olucwangcisiweyo nolusebenzayo. Ngaloo ndlela kugwenywe umxube nobukhulu bomsebenzi ngaxeshanye. Okwesibini, kufuneka kusetyenziswe inkqubo zedijithali ezinjengeerhafu zokubhukisha iintlanganiso kunye nolwazi lwabantu ukunciphisa ixesha lokulinda. Okwesithathu, kubalulekile ukuqeqesha abasebenzi ngakumbi ukuze bazi ukuphatha inani elikhulu labagulayo bhetele, kwakhona ukunyusa ubuchule bokunxibelelana phakathi kwezi klinikhi nezibhedlela nakweminye iminyango karhulumente kuya kunceda ekuhambiseni amatyala ngokukhawuleza.

Ezinye iingcinga ezingalunganga ezivela kwezi nkolelo zamasiko malunga nolawulo losapho ziquka ukoyika ukuba ukusebenzisa iindlela zokulawula usapho kophula amasiko okanye imithetho yesiNtu okanye kukholelwa ukuba abantu abaneentwana ezininzi banemfanelo ebhetele okanye banokholo olukhulu. Abanye bakholelwa ukuba ukunciphisa inani leentwana kuya kubangela ukulahleka kobuzalwane okanye ilifa lesizwe. Kwakhona kwamanye amasiko isigqibo sokuba bangaphi abantwana oza kuba nabo sihlala sithathwa ngamadoda kuphela nto ethi ithintele abafazi ekuthatheni inxaxheba kwizigqibo zolawulo losapho. Ezi ngcinga zithintela abantu ekufumaneni ulwazi olufunekayo nolusebenzayo malunga nolawulo losapho.

Ukuze kuncedwe abantu abasemaphandleni abangafikeleliyo kwizibonelo zempilo kufuneka kuqalwe ngokwakhiwa kweekliniki ezincinci nezisebenzayo ezikufutshane nabo kuquka nezikhungo zonyango ezihambayo ezihambela iindawo ezikude. Kubalulekile ukuqinisa uthutho lwabantu basemaphandleni ukuya kwizibhedlele nezi klinikhi zinkulu kunye nokubonelela ngolwazi lwempilo nolunye uqeqesho olufanelekileyo kubahlali. Urhulumente kufuneka anike inkxaso kwabasebenzi bezempilo abakwiindawo ezisemaphandleni babaqeqeshe ngakumbi kwaye abaqhubele phambili, ukusebenzisa itekhnoloji yolwazi kunokunceda abantu bafumane iingcebiso kunye nonyango olusisiseko ngaphandle kokuhamba ibanga elide. La manyathelo anceda ukunciphisa umahluko phakathi kwezithuba ezisemaphandleni nezisezidolophini kwaye aphucule impilo yabantu basemaphandleni.

Okokuqala ndingacebisa ukuba athathe ixesha lokucinga aze azilungiselele kakuhle ngaphambi kokuxelela abazali bakhe, mhlawumbi afumane umntu omthembileyo anokumxhasa ngexesha lokuthetha nabo njengomfundisi, utitshala okanye umzali ongumhlobo. Kubalulekile ukuba axelele abazali ngokuthembeka nangokucacileyo ukuze babone ukuba uyabafuna kwaye ufuna uncedo lwabo. Kwakhona kufuneka afune uncedo lwezonyango ukuze afumane iingcebiso zokhathalelo lwempilo yakhe nomntwana njengokundwendwela ugqirha okanye kwisikhululo sezempilo, emva koko kufuneka azame ukufumana inkxaso yengqondo njengokuthetha nomcebisi lwezengqondo okanye umntu onolwazi ukuze akwazi ukuphatha iimvakalelo zakhe kunye noxinzelelo. Ukuxhasa imizimba yakhe ngoku ukutya okufanelekileyo ukuphumla kule kunye nokulandela iingcebiso sezonyango.

Andivumelani umfundisi ngokuthi abantu abathatha iipilisi zokunyanga uxinizelelo ababonisi zinzo zobuThixo. Ndicinga ukuba uxinzelelo yimeko yezempilo engokwendalo nangokwengqondo efuna unyango olufanelekileyo nolunxulumane nezonyango. Ukuthandaza kuqinisekile, kubalulekile njengenkxaso yengqondo nenkolo kodwa akufanele kuthathelwe indawo unyango lweezonyango nolwamayeza oluqinisekisiweyo. Ukuxhasa abantu abachaphazelekayo kukufaka amanyathelo ahlukeneyo kuquka unyango lwengqondo, inkxaso yomsebenzi wezempilo kunye nenkolo. Ukutshengisa ukuba abantu abachaphazelekayo bakhathalelwe ngakumbi ngokuthandaza kunokunceda kodwa ukusola abantu abathatha amayeza kungaphazamisa impilo yabo kwaye kubenze bazive ngathi bayalahleka okanye benxulunyanyiswa nokungaziphathi kakuhle.

Njengomphathiswa wezempilo ndingaqinisekisa ukuba iiambulensi zisasazwa kakuhle kumaphondo asezidolophini ukuze zifike ngokukhawuleza emaphandleni. Ndiza kuphucula unxibelelwano phakathi kwezibhedlele, iiklinikhi nee-ambulence kunye nokusebenzisa itekhnoloji nge-GPS ukulandela imoto kari. Ndiza kuqesha ndiqeqeshe abasebenzi abakhawulezayo nabaneziphumo ezilungileyo kwaye ndiphucule izithuthi zeeambulensi ukuze zikwazi ukuhamba kwiindlela ezibhetele. Ndingasebenzisana norhulumente wendawo kunye noluntu kunceda ekuphenduleni ngokukhawuleza.

Njengotitshala xa ndiva ukuba abanye abafundi bethetha ngonxibelelwano olungalunganga malunga nomfundi ndiza kuthatha amanyathelo ukukhusela umfundi kunye nokumisa le ngxelo. Okokuqala, ndiza kuthetha nesikolo sonke okanye kwiqela labafundi ndichaze ngokubaluleka kokuhlonipha abanye nokungaphosisi ngezinto ezingezizo iindaba okanye ezingonwabisi. Ndiza kubafundisa ngeziphumo ezibi zokuphosisa nokucaphuka kwabanye nokuba oku kudala ubuhlungu nokuphazamiseka kokufunda. Kwakhona ndiza kukhuthaza inkcubeko yokuxhasa nokuncedana esikolweni, ndibuze abafundi ukuba bahlonipheke imfihlo kunye nobomi bakwamanye.

Kukuphendula ngokukhawuleza kweeambulensi ezidolophini kunokuphuculwa ngezinto ezininzi ezifana nokubonelela ngeendlela ezicacileyo nezikhuselekileyo zeemoto. Ukusebenzisa iinkqubo zonxibelelwano olukhawulezayo nolusebenza kakuhle phakathi kweeambyulensi, izibhedlele kunye nezikhululo ezempilo kunye nokusebenzisa itekhnoloji ye-GPS ukulandela iiambulensi ngexesha lokuhamba. Ukufundisa abasebenzi bezemithambo kunye noluntu indlela yokumphendula ngokukhawuleza nangokufanelekileyo xa kukho imeko yongxamiseko kunokunceda ukunciphisa ixesha lokufika kweeambulensi. Kwakhona ukuqinisekisa ukuba iiambulensi zihlala kwimeko ezilungileyo zokusetyenziswa kwaye zifake izixhobo ezikhawulezayo nezifanelekileyo kuya kunceda kakhulu.

Andizange ndibe nesimo apho ndafumana ukunxiba iimaski kuyinto ehlekisayo, ndiyazi ukuba ukunxiba iimaski kubalulekile kakhulu ekukhuseleni impilo yethu kunye nokunciphisa ukusasazeka kwegciwane leCOVID-nineteen. Nangona kwabanye abantu bekuya kuba nzima okanye kungakhululekanga ukunxiba i-mask, ndikholelwa ukuba ukunyamekela impilo yethu kunye nabanye kufuneka kuhlale kusoloko kuyinto ephambili kunokuba sizive sisimnandi okanye singonwabanga. Ukuba sithatha imithetho yokhuseleko ngentlonelo sinokunceda ukukhusela uluntu lwethu kunye nokuphelisa ubhubhane ngokukhawuleza.

Ukuba ndinomhlobo ongumfana onemvakalelo zokudakumba ndingamxhasa ngokummamela ngobubele ngaphandle kokumgweba, ndimkhuthaze ukuba athethe neengcali zempilo njengoogqirha okanye umcebisi. Ndingahlala ndimxhasa ndimnike ixesha lokwenza izinto ezimvuyisayo ndimkhumbuze okokuba akakho yedwa kwaye esi simo akuso siyanyangeka. Ndingamkhuthaza ukuba aziphathe kakuhle, atye kakuhle, aphumle aze azame ukuzilolonga kancinci. Ngaphezu koko ndingagcina imfihlo yakhe ndingamxeli ngaphandle kwemvume yakhe ngaphandle kokuba kungxamisekile.